Izizathu zenkcubeko nenkolelo ukoyika kunye namava amabi angaphambili. Iingxaki zemali kunye neyokufikeleleka kwezibhedlele. Uvalo lokuba babe ngumthwalo, ukungazi kakuhle ngeempawu zesifo.

Ngokombono wam abantu abadala baseMzantsi Afrika abaxatyiswanga ngokupheleleyo okanye abakhathalelwanga ngendlela efanelekileyo luluntu. Nangona kukho imizamo ethile evela kurhulumente kwiintsapho nakwimibutho yabucala. Amaxabiso enkcubeko ayatshintsha, ukukhathalelwa ngezempilo inkxasomali, ukungakhuseleki, imibutho noluntu oluzinikeleyo.

Ewe, imali yenkamnkam inceda abantu abadala eMzantsi ukuba bafikelele kwinkathalo lwempilo kodwa ayisoloko inele okanye isombululo zonke iingxaki zabo. Indlela enceda ngayo, ukuthenga amayeza, iindleko zokuhamba ukuya kwezempilo, ukutya okunempilo, imida kunye nemicelimngeni.

Indawo yokuhlala, indawo ecocekileyo, ekhuselekileyo kwaye ekufutshane ukuze ukwazi ukumjonga rhoqo. Ukucwangcisa ukucoceka, ukhathalelo lwempilo, ukusebenza inkxasomali njenge-old age okanye iinkonzo zikarhulumente ezifana noo-home based care ukuba ikhona kummandla, ukutya nokhuseleko, ukumnika ukutya okunempilo kulungele isifo sakhe ukuba engenakuzondla kakuhle, inkxaso yengqondo nesidima, ukucwangcisa uncedo olungazelweleyo.

kwaye ndizokwenza isiqinisekiso sokuba ndingakukhangelela indawo yabantu abadala efanelekileyo neyiyo. Indawo enobubele, enesithunzi kwaye nenkxaso emnandi. Ndiza kuphinda ndikukhuthaza ukuba uthethe nangaphezuli ngezinto ozifunayo ukuze sikufumanele ikhaya elilungileyo. Sikhona apha nawe kwaye siyakuthanda.

Ndingasebenzisa izikhumbuzo ezibonakalayo, amakhadi okanye amaphepha anombhala, bhale izikhumbuzo ezibhalwe ngokucacileyo amayeza kusasa, amayeza emini kwaye kwiindawo ezibonakala lula. Hlela amayeza ngokucacileyo, yenza ishedyuli yemihla ngemihla, sebenzisa indlela enovelwano nokuqonda, thetha kakuhle malunga nokusetyenziswa kwamayeza, bandakanya amalungu eentsapho ukuba kunokwenzeka, sebenzisa iindlela ezifanelekileyo kwiingxaki yokuva, bhalisa amanqaku osuku.

Mama iyafuna iyafuna ukuqwalaselwa ukungcono. Umama uhlala igula kwaye udinga unonophelo olungapheliyo. Kwikhaya labantu abadala kukho abasebenzi bezempilo abaqeshiweyo abakhoyo imini nobusuku, abakwazi ukumjongela phantsi basebenzise amayeza ngendlela efanelekileyo, bamnike ukutya okufanelekileyo kwimeko yakhe. Ekhaya asikwazi ukumqinisekisa olu ncedo lonke, uya kuba kwindawo ekhuselekileyo. Umama sele ekhulile kwaye ukuba uhlala yedwa okanye nomnye wethu angahlala naye ngalo lonke ixesha, kukho umngcipheko wokwenzakala nokuba ngowokuwa ukungakwazi ukufikelela kumayeza okanye ungakwazi ukufowunela uncedo ngexesha. Kwikhaya labadala ubomi bakhe buza kuba busemngciphekweni omncinane kakhulu ngenxa yenkathalo engunaphakade.

Uvalo lokugwetywa luluntu, abantu abaninzi bayasoyiki ukugwetywa ngabamelwane, izalamane okanye abahlobo xa besusa umzali wabo kwikhaya lakhe kuhlala kukho ingcinga yokuba ukulisa umzali wakho lixanduva lakho kwaye ukumbeka kwikhaya labadala kungathetha umlahla. Abanye abantu baziva banetyala besithi umama wakhathalela mna xa ndandisengumntwana ngoku ndingamphosa njani endaweni engazange ayikhethe, le mvakalelo ibenza bacinge ukuba ukumnika inkathalo olusemgangathweni ngaphandle kwekhaya lakhe akulunganga.

Aye ngentlonipho na ngovelwano, qale ngencoko engenagweba ubonise ukuba uyakhathala ngempilo yakhe nemeko yakhe. Zama ukuqonda ukuba kutheni achithe imali etywaleni mhlawumbi kukho imvakalelo, isithukuthezi okanye udandatheko olungachazwanga. Ndincede ukwenza izicwangciso zemali, ndingamnceda ndimnike izimvo ezikhuselekileyo zokusebenzisa imali. Ngamanye amathuba njengokuthenga isitya sokutya ngeenyawo okanye ukulima izityalo ezincinci ekhaya. Ibandakanya umntu omthembileyo, thetha naye ngezempilo.

Ndingamnceda ngokwenza ibhajethi, ndimnike ulwazi ngobungozi bokusetyenziswa utywala gqitha, ndimchazele izibonelelo zokusebenzisa imali kakuhle. Umzekelo, ukwazisa imali ethile yokutya uya kuhlala engalambanga, ukuba agcine imali encinci nyanga zonke ukuba nokuthenga izinto ezinkulu eziza lunga, iimpahla, iisofa. Ukuba uyilawula imali unokunceda nabazukulwana bakhe ngexesha elifanelekileyo. Ndimncede afumane uncedo logcinomali, ndimnike amacebo okuzonwabisa ngaphandle kotywala, ndibandakanya abanye abamthandayo.

Bhala ingxelo ebangenyameko, ndiqale ngokwenza ingxelo ebhaliweyo echaza oku kulandelayo. Amayeza anqongopheleyo, amagama, inani, ixesha engekho, iimpembelelo okukukushiyela kwizigulane, imizamo eyenziweyo ukunceda isigulane ngelixa silinde amayeza. unxibelelwano ngoko nangoko nakokhulu lwempilo, ndiqinisekise unyango olusemgangathweni ngelixa kulindeleke amayeza. Thetha ngovakalelo kunye nesigulane, ndimele ndibe nengxoxo ecacileyo nesigulane ndichaze ukuba kutheni amayeza engekho, yintoni esenziweyo ukulungisa kwaye ndinike isiqiniseko sokuba le meko ayikubonisi ukungakhathalelwa kwabo.

Ndingaqinisekisa ukhuseleko nolwazi lobuchula, buza umama ngendlela ayithandayo yonxibelelwano, sebenzisa izixhobo zokunxibelelana ezingabanceda itshati enemiqondiso okanye imifanekiso, ifowuni enceda ekuguquleni phakathi kolwimi kwezandla nolwimi oluqhelekileyo, funa umtoliki ofanelekileyo xa kunokwenzeka.

Ndingacela uluxolo kuluntu, ndandule ukuthi ikliniki ehambayo ibihleli ifika ngoLwesibini, ayizukufika namhlanje. Kuthe ngenxa yemposiso ebangela ukuba ithunyelwe kwenye indawo, ayizukwazi ukubuyela namhlanje. Siza kukwazisa ngelinye usuku elitsha, siyavuyisana ngokuqonda kwenu.